Ndicinga ukuba abantu abaqinisekeliyo ukuba bayafuna uwuthenga lo mdiliya ngoosomashishini abaqhuba ushishino ngokuthengisa ukutya ezivenkileni, kunye nabantu abashishinayo nje ezitalatweni ukwenza ukuba bafumane ingeniso.

Urhulumente ndicinga fanuba kungabaluleka into yokubana ahamba hambe akhuphe abantu bayokuxhobisa ingakumbi ezilalini. Baninzi abantu abahleliyo abanomdla kwiinto ezidibene nocandelo lokufamisha. Bafundiswe ingakumbi ukukhulisa amantshontsho eenkukhu, ehagu, kwakunye nasegadini ukulima imifuno. Abaxhobise ezilalini nje bonke abantu basetyhini. Banomdla kakhulu abantu basetyhini.

Ifuthe ngokuguquguquko lwemozulu yinto yokubana kukho ixesha apho kuye kubalele kakhulu iimvula zinqabe kakhulu ukuze izityalo zikhule kwaye nemfuyo ufumanise into yokubana iyafa kakhulu. Loo nto leyo ke yenza into yokubana abantu kube nzima ukubana bafumane imisebenzi kwicandelo lokufamisha ngenxa yoguquguquko lwemozulu. Ngamanye amaxesha uye ufumanise into yobana kuye imvula inethe kakhulu ixhaphake ukwenza ngamanye amaxesha ufumanise ubana iyamosha izityalo ezo. Yenza ke ngoku kube nzima amathuba.

Kufuneka ujonge ukuba iqondo lobushushu lwefriji bungaphantsi kwe-five degrees Celsius. Ujonge ne-thermometer engaphakathi efrijini ukuba iyasebenza kakuhle. Kwaye umoya inyama ayixinenanga khona ukuze ibethe umoya kakuhle ingaboli. Ujonge kwii-trays ezihlala inyama usoloko uyigqumile ngeplastiki ukuze inyama yakho uyikhusele ingaboli ngokukhawuleza.

Ungenelo kufuneka usebenzisa iipesika ezivuthweyo kakhulu. Usebenzise iswekile le iza kugcina ukubana i-jam lena okwa kungcangcazela kwayo ingathi yijeli kungaphazamiseki. Usebenzise ilemoni ukugcina umbala lo we-jam wepesika uhlale unguwo.

Ukuze sisebenze kakuhle ndicinga fanuba umfama lo angenza amalungiselelo okubana asibhatale kakuhle kuba sisoloko sichwayitile apha emsebenzini sizokwazi ukukhuthala. Asilungiselele impahla le yokusebenza apha efama iba ibe yimpahla ekhuselekileyo singafumani konzakala njengabaqeshwa.

Umsebenzi we-drone kwezolimo kukuhlola umhlaba, ukuhlola amasimi, ukufafaza izityalo, ukubala isivuno. Ndingatsho kanjalo.

Imicelimingeni yinto yokubana xa kusetyenziswa oomashini xa kuvunwa yinto yokubana imisebenzi iyanqongophala kuba kaloku kusetyenziswa oomatshini nothi izandla. Yenza loo nto leyo kubekho abantu abambalwa abaqeshwayo. Kuphinde kananjalo kufuneka kusetyenziswe imali khona ukuze kuyoqeqeshwa aba bantu bakwazi ukusebenzisa imishini lena for ukuvuna. Loo nto ke abazokwazi ukubana baqeshe abantu abaninzi ukuze kuyoqeqeshwa abantu.

Igalelo likhulu kakhulu xa kuthengiselwa amanye amazwe kuba liyaphakama kakhulu kwezoqoqosho kuMzantsi Afrika ingeniso, kwaye idala amathuba emisebenzi emininzi.

Ndingathi ujonga isakhono kwezemfundo ngokwecandelo lasefama. Ujonge ukubana ukuthi uthembekile na ujonge ukuthembeka. Ujonge ukuba uyakwazi ukusebenzisa, ukusebenza nzima. Ujonge ezempilo uba uphile kakuhle na. Uyakwazi ukusebenzisana ngokokuthetha nabanye abantu.

Iingenelo zokutya okukonkxiweyo yinto yokubana kulula ukuhambisa xa ukuthengisa, bunobomi obude kwishelufu, kulula ukubana abantu bakwazi ukufumana ngalo lonke ixesha ezishelfini.

Imicelimingeni xa ufuye iigusha xa uqala ukuzithenga funeka uthenge iigusha ezinesakhono sokuzala. Uphinde ube nomashini oweli xesha okrelekrele ukujongana nempilo yeegusha. Kwaye nohlobo olutsha lokwenza lokondla iigusha funeka ube kanti unalo ulwazi.

Ukungabikho kokutya okwaneleyo ukuze wonke umntu anele, izixhobo zokuvavanya ukutya, kwanokunganeliseki kwabantu kwizinga lokutya.

Mna ndicinga isigqibo sala mafama silungile ngoba kaloku kudala beyenza le nto yokukhulisa intsangu kulaa mmandla. Bekufanele into yokubana kuqeqeshwa bona banikwe isakhono esiphezulu sokulima le ntsangu phaya. Baqeqeshwe banikwe nezixhobo kuba kaloku ndicinga fanuba mna ifana nokungathi le yigolide yabo.

Ndingamcebisa ukuba aqale kancinci ngegadana encinci apha ekhayeni akhulise alime imifuno. Athi xa sele akwazi ukulima loo mifuno aye kurhulumente ukuyofuna uncedo. Maninzi amacandelo kurhulumente alinikayo uncedo nokuphuhlisa abantu kwezolimo. Umzekelo, icandelo likarhulumente ekuthiwa nguSEDA iyaphuhlisa kakhulu abantu kwaye nemali bayayifuna kurhulumente ukuze bancedisane nezidingo zabantu abo.

Anceda kakhulu ukufundisa abantu kuba kaloku abantu bafumana uqeqesho baqale kanye apha ezindlini zabo, babe neegadana ezincinci apho baza kulima khona imifuno bakwazi ukubana bazondle bona kuqala. Bathi besogqiba ukuzondla bayothengisa ukuze kube nengenelo oluyimali. So, yindlela urhulumente alwa ngayo leyo ukuphelisa idabi lentswela-ngqesho.

Ndingathi uqala ulungise ipesika ngokuyihlamba wakugqiba uyichube amaxolo. Uyisike kancinci ibe ziipisi ezincinci, uyipheke ugalele iswekile. Yakuba ugqibile, uyilinde yome, iphole, usogqiba uyifake kwisikhenkcezisi. Ndingathi uyenza kanjalo ke umqwayito.